Nka buwa le motsamaisi wa dibese, ke mo kope hore jwalo ka ha ke le customer-a ya sebaka seo, ke mo kope hore ke kopa ho theolelwa ticket ya bese bakeng la hobane ke sa tsebe hore tekete e nyolohile e bang ho kgonahala ho qala nakong e tlang ke tla tswela pele ke reke ticket ho latela tjhelete e lokelang.

Ha re lebohe hore ona le tjheseho hore o ka tsamaya le rona ho ya Durban. Tekete ka nngwe ke makgolo a mabedi le mashome a mahlano. Motho ka mong, mme bese ya pele e tloha ka hora ya bosupa hoseng, mme ya bobedi e tloha ka hora ya bobedi hoseng.

Ke nahana hore sena se ka lokiswa ka hore mmuso o fe dipetlele tumello ya hore o fe bakudi ditulo tsa mabidi jwale ka hobane dipetlele bongata di tla be di na le ditulo tsa mabidi, ho tla be ho se thata hakalo hore metsofe le bona ba thole ditulo tsena.

Ha ke tshepe hona le se ka etsuwang fela ke bona e ka re e bang ho ka theolwa tjhelete ya petrol ho ka ba beterenyana hobane bakganni le bona kapa batho ba nang le ditekesi kapa ba nang le dipalangwang tse isang batho mo ba lokelang ho ya teng. Ke nahana hore ba ka theola tjhelete ya hore batho ba patale. Mohlomong ho tloha ha ke re diranta tse mashome a mabedi ba ise ho diranta tse leshome le metso e mehlano. Ho batla ho le bobebenyana hore motho a ka e kgona.

Tjhe, ha bo kgotsofatse hohang hobane nakong e ngwe di batla dieha ho fihla, jwale ke nahana hore mmuso a ka thusa batho ka hore ho be le batho be leng hore ba ikarabella diambuletsheng kapa ho be le diambulentshe tse ngata tse lekaneng sepetlele ka seng. ka nako engwe ha o fihla hothwe diambulentshe ha diambulentshe di fedile, jwale ha ho na le diambulentshe tse batlang di le ngatanyana ho batla ho le bobebe hore diambulentshe di le teng ambulentshe etswe e lo batla motho kapa e lo thusa motho.

Monghadi, re ne re tsamaile ka leeto leba lelapa la ka feela leeto leo ha le ka la ba monate, ka hobane re hlokometse hore tsela e yang Eastern Cape kapa tsela e Eastern Cape e na le dikotsi tse kgolo haholo mme ha ntse re tsamaya jwalo re kopane le kotsi ya koloi moo re dumelang hore kotsi ena e bakuwe ke tsona dikotsi tsena, jwale re ne re kopa hore dikoti tsena di mpe di lokiswe hore maeto a rona ba bang a be bonolo, mme re se ke ra tshaba le hore re tsamaye tseleng eo.

Seo nka ngangisanang le mokganni ka sona ke hore APP ena ke yona e mpolellang hore ke tjhelete e kana, e leng hore ke tlo e patala jwale ke nahana hore APP e ke yona e patalang mokganni. Jwale nna tjhelete eo e leng hore ke patetse ke e leng hore e tlo patala ena. Jwale ha ho sana moo nna le yena le tjhelete e re kopanang nna tjhelete e leng hore ke tlamehile hore ke lefe ke lefa APP-ong eseng ho yena ka baka la hobane le ha ke bitsa, ke bitsa ka AAP mme ke patale hona moo.